Ndicinga ukuba oku kungatshintsha njengendlela ezinintsi ezilungileyo. Ukuzimisela kunye nomonde, ukuzivisa ubunxibelelwano nendalo nokuphucula izakhono zocwangciso.

Imicelimngeni ejamelene neentsapho ezihlala ematyotyombeni. Ukungabikho kwezibonelelo siseko, izindlu ezingakhuselekanga nezingakho semgangathweni, nokungabikho kwemisebenzi.

Eyona njongo iphambile kukuqinisekisa ngoqhagamshelana phakathi kwemindeni. Ilobola yindlela yokuba usapho lomfana luxele usapho lwentombi ukuba lumxhasa ngothando, intlonipho kunye nentsebenziswano.

Ngokwezam izimvo isiko langaphambili, ukuthwala, kwakusenziwa ngemvume kusenzeka xa usapho lwendoda luxoxa nosapho lentombi emva kokuba sele kukho ukuqonda phambili kwabathandanayo. Kodwa ngoku ndicinga ukuba aliselunganga ihlobo lokuthwala ngokuba umntu kufuneka azikhethele ukuba ufuna utshata nabani. Iyafana nokudlwengula into yokuthwala xa intombazana ingavumiyo ukutshata nomntu ekuthiwa makatshate naye.

Umtshato endakhe ndaya kuwo wesiNtu into endayithandayo kukutya okwakutyiwa kwesiXhosa. Isinxibo babesinxibile besiNtu abantu beziNtu ngeziNtu.

Isaci endisithandayo sithi, inyathi ibuzwa kwabaphambili. Intsingiselo yayo ithi indlela ibuzwa kwabadala.

Ewe, ndicinga kungadlala indima kuqoqosho lwendawo endihlala kuyo ngokuthi kwandiswe amathuba omsebenzi.

Kukuhlala elokishini. Uninzi lweendawo zaselokishini zakhiwe ngexesha loo-apartheid ukuze abantu abamnyama bahlaliswe kude neendawo zoshishino. Iindawo zoshishino zaselokishini aziphuhliswanga kakuhle. Idolophu, suburbs, ziindawo ezihlala zise magqabini, zinemigangatho ephezulu kakhulu zaye zaqala ukwakhiwa kubantu abamhlophe.

Ngokwezam iimbono ndiyakholelwa ukuba utshintsho kwimibono ngemitshato elungiselelweyo luluncedo xa lukhuthaza inkululeko, uthando kunye nentlonipho. Kodwa kufuneka sihloniphe isithethe, siqinisekise ukuba abantu banemfundo eyaneleyo yokwenza izigqibo ezinkulu nezifana nomtshato.

Izinto ezinokwenziwa ukufundisa nokukhuthaza ulutsha esikolweni ngokuthetha isiXhosa. Ukusetyenziswa ngeziqendu zolwimi kwimidiya, midiya.

Ke mna ntombi yam ndithanda umngqusho. Uzogalela iikomityi ezimbini ze-samp, ugalele ikomityi eyi-one yeembotyi, ugalele amanzi acocekileyo abile. Wathi wokubila umane usiva ukuba ithambile na umngqusho wakho. Wokuthamba ugalele iziqholo, ioyile, i-beef stock netyiwa.

UmXhosa angabonisa ukuzingca ngenkcubeko yakhe ngokuthi anxibe isinxibo sesiXhosa nokusebenzisa ulwimi lwesiXhosa ngokuzingca, aququzele imisitho yesiNtu evulelekileyo.

Iimpawu ezibalulekileyo endicinga ukuba sibonda kwiingingqi efuneka abe nazo. Ukunyaniseka, ukukhathalela nolwazi ngeemfuno zoluntu, ubunkokheli obuqinisekisileyo.